Ee, ke mokganni wa bese ya hoseng, ya thabelang ho ba le batho. Ha batho ba kena ka hara bese ya hae o na le pososelo, mme o hlokomela maikutlo le ditletlebo tsa batho ka hara bese.

Ke tlo mo tsamaisa ke mo bontsha dibaka tsa boithabiso, di-heritage site le dibaka tseo di nang le bohlokwa ka hara o motse hore a tsebe bohlokwa ba tsona dibaka tseo motseng wa rona.

Tjhe, botlokotsebe ba makeisheneng a rona bo bongata haholo hore re ka tlisa baphaphathehi ba metse e nngwe. Ba tlo tswa kotsi e le ka nnete. Re hloka fela ho hlabolla dikelello tsa batho ba makeisheneng hore re kgone ho atleha.

Balaodi ba mola wa taxi rank-eng bona ke batho ba nang le kutlwisiso haholo. Ha o hlile o sa tsebe ditekesi tsa mo o yang teng, o botsa, ke batho ba nang le hlompho ya ho o araba le ho o bontsha ditekesi tse nepahetseng tseo o tlamehang ho di palama.

Terene ke yona tsela e bolokehileng ho feta mekgwa e meng le e mong ya transport-o o ka e palamang. Le ha e tsamaya ka nako, ka seteishene ka seteishene, ke bona e le tsela e bolokehileng. O e palama seteisheneng hore na o ya hokae, e kgona ho o fihlisa. Haeba e late ba tla o hlalosetsa hore bothata ke eng. Mme o tsamaya o lokolohile hobane ha e na dikotsi.

Ditsela tsa rona ha di maemong a matle botsona, mme tsena di fedisa pelo ha o le mokganni wa koloi. Jwale ha o le tseleng, o kopana le mokganni wa tekesi. Ba dula ba rohakana, ba kwatile, ho fedisa pelo le ho feta. Mme bakganni bona ha o ka qwaketsana le yena, o tlo ba kotsing hobane ba tshwara dithipa haholoholo dithunya.

O bua hantle le mokganni e mong, o kopa tshwarelo. O bua ka botho, mme le tjhentjhana ka dinomoro hore mohlomong haeba ho na le a ka thusang e mong kapa ka di-insurance number, jwalo jwalo.

Nka kgetha nomoro hlano. Hobaneng ha e ntle haholo, ebile ha e mpe haholo. Empa e kgotsofatsa fela ka hore o fihla moo o yang teng, o bolokehile.

Terene ke tsona tse nang le sekgahla se fatshe sa dikotsi, mme taba ya hore diporo di lokisitswe e thabisa haholo hobane ho bolela hore dikotsi tsa tseleng di tla fokotseha, mme batho ba tla ya ditereneng ha di tsamaya ka nako. Empa dikotsi tsa teng di fatshe haholo.

Bakganni ba di-taxi ba hloka ho ho rupellwa ho tshwara bapalami ba bona ka tsela e nepahetseng, le hore tjhelete ha e bohlokwa ho feta maphelo a bapalami ba bona.

Boraditekesi ba ya mohwantong ka baka la hore tjhelete ya ditekesi e eketswe hobane tjhelete ya petrol e hodimo. Mme sena se ile sa ama batho haholo hobane re ne re tlameha ho ya sebakeng se itseng, mme ha o wa kgona ka baka la hore boraditekesi ba nae ba ile seteraekeng. Mme bona ba re ditokelo tsa bona di a hatellwa.

Tjhe, bakganni ba na le nako ya ho rata tjhelete ho feta maphelo a bapalami ba bona. Athe bonkgono le bontatemoholo bona ke disono, ha ho tluwa makoloing a baeti. Ba tla fetiswa, ba kgalemele hobane fela ba le ho palama kapa ho theoha, and ke maemo a bohloko haholo.

Ha hona monate o tshwanang le ho iphumana o le ka hara sefofane. E re ha o sheba ka fensetere o bona lepalapala le maru hodimo. Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo ebile ekare ke a fofa ka nnete.

Hobane bona ba na le ditekanyetso tsa hore ba tsamaya kae, mme ha ba tlameha ho tsamaya kae. Mme bakganni ba Uber le ba Bolt bona ba dumelletswe ho tsamaya hohle moo mokganni a batlang ho fihla teng. Ke lona lebaka le etsang hore ba etse twantsho e kanakana.

O hloka ho qoba ntho tse tshwanang le nnotahi haeba kannete o lo kganna sebaka se se telele. Mme kannete haeba o ikutlwa o kgathetse, o hloka ho emisa koloi ya hao, mme o phomole hore o qobe dikotsi tseleng.

E ne e le leeto le monate haholo. Ho na le mo re fihlang re phomola, re theoha ho otlolla maoto, ho reka le ho ntsha metsi. Mme kamora moo re kgutlele hape re palame bese ya rona mme o lokolohe ka mokgo e tsamayang monate ka teng, haholoholo tsa maeto a matelele.